Uma kuhlelwa into yokulungisa umhlabathi, kuye kuyaye kufanele kubhekelelwe ukuqina kwawo nendawo umhlabathi abasebenza kuwo ukuthi uma kufika isimo sezulu awuzukuguguleka yini. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi umhlabathi awusenayo amatshe. Uma ngabe kufika isimo sezulu njengomoya kanje ngenze ngenze ngesibonelo, uma kufika umoya uvele umhlabathi ukuguguleka ngokukhulu ukushesha ngoba ayikho into ewuzimazisile. Eh-ke kufanele kubhekelelwe izint ey'kanjalo angasuswa wonke amatshe, kungasuswa bonke utshani ukuze umhlabathi ube nesisindo.

Mina nje ngokwami, angeke ngakudla ukudla okushintshwe izakhi ngoba kusengenzeka lokho kudla kungangiphatha kahle, ngingazi ukuthi yini engangimphathi kahle ngoba into engingayazi nje engiyidlile. Kanti uma ngabe ngingena esitolo ngathenga ukudla engikwaziyo, ama-ingredients akhona ukuthi iy'thako, kuthakwe ngani nani, ngiyazi ukuthi okay, lokhu angikudli ngoba akuhambisani nami. Ingakho mina njengomuntu oyikhuthalele nje, ngiye ngizithengele ukudla kwasesitolo noma ngidle ukudla okuphuma emhlabathini okwenziwe yimi. Uma like lathwasa nje izulu into yokuqala engiyenzayo ngishona engadini ngifike ngitshale kushaya isikhathi sokuthi ngivune, ngivune okudla ngifake endlini ngidle. Hhayi okushintshwe izakhi, hhayi ngeze ngakudla impela.

Ngokucabanga kwami, ngicabanga ukuthi umlimi iphutha alenzile okuhlanganise amazambane abolile nangabolanga. Into eyinkinga ngokuhlangana kwamazambane ukuthi elibolile libolisa nangabolanga. Amazambane nje into eyokuthi uwa-check-e abesemahlweni. Uma ngabe nje sekukhona aqala ukubola, usuyaqala uyawahlukanisi ngoba into nje ehlanganisa amazambane abolile nangabolanga, kusuke kufana nento engekho, ngoba onke asuke asuke ezoba into eyodwa. Awahlanganiswa nje ndawonye, aphilayo nabolile gcina sekuyinto eyodwa.

Indlela yokunciphisa umonakalo uma uvuna ukuthi ungavuni wedwa ube nomuntu okulekelelayo, ngabe uk'faka esakeni noma kukhona into enifaka kuyo kodwa nje ube nomuntu okulekelelayo kuze kungagcini sekufa iy'tshalo mhlampe ebeyisakhula, noma isivuno sakho sigcine sesimosheka, simoshekalela khona lapho ovuna khona, iyona nto ebalulekile-ke leyo. Nokuthi uma uvuna ngesandla ube nento yokufaka, ungavuni nje, njengommbila nje ngenze umzekelo, ungavumi ummbila uwufake ekhwapheni. Uvune ube nento yokufaka. Kubalula kakhulu-ke uma unomuntu okulekelelayo, mhlampe nibe babili noma nibe bathathu esivandeni.

Uma osomabhizinisi sebelilethile uhlelo, akumele kubhekelelwe ukuthi luzomoshe imali . Uma ngabe sebelilethile nje uhlelo abantu akusetshenzwe phekwalo, akusetshenzwe phekwalo kunokuthi kushoda ukudla. Abantu balambe? Ayikho into ebuhlungu njengendlala, ayikho into ebuhlungu njengendlala. Akusetshenzwa ngalokhu osekubekiwe kubonakale ukuthi le nto abayicabangayo le abafuna ukuyiqala iyayisa phambili noma ayisi. Kodwa ekugcineni into uma ngabe isuke isiqaliwe, nasebenza ngokuy'misela, kukancane ukuthi ihluleke, ikakhulukazi nje futhi le yokulima uma nizoyinakekela iy'tshalo kukancane, kukancane impela kuvamise ukuba yinto ephumelelayo.

Yebo, ukubuyiselwa komhlaba kumele kubathinte abantu abawuthenga ngokusemthethweni kodwa kweminye imizi kuyenzeka uthole ukuthi sekusele iy'ngane zodwa, akusesibo abanikazi bawo umhlaba kodwa sekuyisizukulwane. Kusuke kufanele bawuthole umhlaba wokhokho nokhokhokazi babo ngoba kusuke kusekuwumhlaba wabo kuwukuthi basuke bengasekho abantu abawuthenga ngokusemthethweni, kusuke kodwa kufanele ukuthi isizukulwane siwuthole umhlaba uma usubuyiselwa umhlaba owathathwa ngabokufika ondlebe yikhanyi ilanga.

Indlela abalimi abangasebenzisana ngayo nosomabhizinisi iyodwa nje, ukuthi kube nokuxoxiswana kuxhunywane kube ney'mbizo, imihlangano emahholo kuvuleleke nje wonke umuntu abeke umbono wakhe. Uma kukhona okucabangayo kubonakale ukuthi inzuzo iyenzeka yini, kuyayeka phambili noma kusebenzeleka emuva. Kubonakale ukuthi okay, uma ngabe kungahambi kahle, kulungiseka kanjani. Iyona ndlela-ke abalimi abangasebenzisana ngayo nosomabhizinisi endaweni, ukubona ukubona ukuthi umkhiqizo ingabe uyayeka phambili, inzuzo iyenzeka ngoba ayikho into ebuhlungu njengokusebenzela emuva, usebenze kodwa ungaboni ukuthi wenzani.

Ngokukhulu nje ukungananazi, yabo intsha yethu le isizukulwane lesi esizayo njengamanje, yeyi kufanele zibuyele emasusweni bakwetu. Asiqhubeke nje silime, mina-ke vele ngikukhonzile-ke ukulima. Ngiyindoda impela, kodwa nje igeja ngiyalibamba. Ngiyahlakula uma kumele ngihlakule. Anginakho nje lokho ukuthi ingadi, ngiyindoda nje ngingena ngishone ngivumbuke, ngifake amagambhuzi ngishone engadini. Ukulima nje ngikuthatha njengento nje esondele kakhulu noNkulunkulu ngoba yinto esondelene kakhulu nemvelo. Ayi, mina ngeke mina nje kube kuya ngokwami ngabe nje abantu abasha bayafundiswa ngokulima, bafundiswe nje ngokuthanda imvelo ngoba hhayi, ukudla kuyabiza, indlala ikhona. Kodwa nje uma singabuyela nje kuleya mpilo leya, kungaba nomehluko omkhulu kabi.